Tanihi n'wanamapurasi leswi ndzi nga swi endlaka leswaku misava ya hina yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle swi nga ha katsa ku kumeka hi tirhisa manyoro. Leswi ta tiyisisa leswaku misava ya hina yi ri tshama yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle swinene xikan'we na ntshovelo wu ta va wu ri wa le henhla.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula swi nga ha katsa swifaki na timanga tanihileswi timintsu ta swona ta pfumela ku kumeka ti khomelela a misava hambi ku ri na mpfula.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala no dya miroho yo fana ni tin'hwembe, guxe, tihaka na na cheke.

Swimilana leswi u nga swi byalaka hi nguva ya ximumu swi katsa timanga swifaki tanihileswi swimilana leswi swa kota ku kumeka swi hanya hambi ku ri na dyandza kambe leswi hi nga swi byalaka hi nguva ya xixika swi katsa makhavichi, tinyala na matamatisi tanihileswi swimilana leswi swi nga koteki ku hanya eka ndhawu yo hisa kambe swa ha pfumela no kota ku hanya hi nguva ya xixika hambi maxelo ma titimela swinene.

Swilo leswi va ka na xandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani ta matandza swi katsa gezi mpfumaleko wa mati tanihileswi tihuku leti vekaka matandza ti fanele ngopfu ku hanya etindhawini leti gezi ri tshamaka ri ri kona mikarhi hinkwayo kambe tanihileswi tiko ra hina hi tivaka leswaku ri na ri na ku kayivela ka gezi leswi swi ta endla leswaku tikhampani leti ti va na mbuyelo wa le hansi swinene.

Loko n'wanamapurasi a lava ku hlawula muxaka wa tihomu ta nyama leswaku a ta fuwa eka vurimi bya bindzu i swa nkoka swinene ku tekela enhlokweni swilo swo tanihi vuyelo bya nyama ku tiyela mavabyi ku kuluka ka homu na ku faneleka ka ndhawu.

Ku tiyisisa ku engetela ka ntiko wa tihomu ta nyama hi ndlela leyi hanyeke kahle swi lava tindlela to phamela leti hlawulekeke leti nga ni vuyelo eka rihanyo ku kuluka na vuyelo bya nyama leswi swi nga ha pfuna ku tlakusa bindzu hi ndlela yo lulama tindlela to ta kahle to phamela tihomu swi katsa ku phamela hi nkarhi lowu ringaneke ku tirhisa swakudya leswi ringaneke xikan'we no nyika tihomu mati yo tenga mikarhi hinkwayo.

Van'wamapurasi va masi va fanele ku tirhisa maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi hi ku tiyisisa leswaku tihomu ta masi ti kuma swakudya leswi ringaneke mati yo tenga mikarhi hinkwayo na nhlayiso wa rihanyo wa nkarhi na nkarhi ku tirhisa ti-protein na ti-mineral swi pfuna ku tlakusa vuhumelerisi bya masi.

Ku va na mitlawa yo hambana ya tihomu ta nyama na ta masi swi pfuna swinene eka ku hlayisa vutomi bya purasi hikuva swi nyika n'wamapurasi matimba yo lawula vuhumelerisi hi ndlela yo kongoma tihomu ta masi ti nga kongomisiwa eka ku humesa masi hi nkarhi hinkwawo kasi leti ta nyama ti nga tlakusiwa ntiko leswaku ku kuma vuyelo byo antswa bya nyama.

Thekinoloji yi nga antswisa ku tirha kahle eka vurimi bya masi hi ku nyika van'wamapurasi vuswikoti byo langutisisa quality ya masi na rihanyo ra homu hi nkarhi wa xiviri hi ku tirhisa switirhisiwa swa xidijitali tanihi hi muchini wo senga ku ku landzula vuhumelerisi n'wamapurasi wa swi kota ku kuma vuxokoxoko lebyi kongomeke hi masi lama humesiwaka eka homu xikan'we na swakudya leswi lavekaka eka homu hi nkarhi wo karhi.

Ku hambana lokukulu eka ku lawula tinyimpfu hi xikongomelo xa nyama na xa wulu ku le ka ndlela leyi vufuwi byi kongomisiweke ha yona. Tinyimpfu ta nyama ti laveka ku kulisiwa hi ku hatlisa ku phameriwa swakudya leswi tlakusaka ntiko naswona ku langutisiwa rihanyo ra tona leswaku ti humesa nyama yo tala hi nkarhi wo koma hi hala tlhelo tinyimpfu ta wulu ti laveka ku hlayisiwa hi vuhlayiseki lebyi tlakusaka quality ya wulu ku basisiwa nkarhi na nkarhi na ku tsemiwa wulu hi ndlela yo lulama.

Switsotswana swi nga khumba ngopfu vufuwi bya tinyimpfu hi ku hunguta ntiko ku vanga mavabyi na ku tsandzeka ka ku kula. Tindlela leti lulameke to susa switsotswana eka tinyimpfu ti katsa ku tirhisa switirhisiwa swa vutshunguri swa swo tanihi ku endla dip ku susa switsotswana swa le handle na ku hlayisa ndhawu ya tinyimpfu yi tshama yi basile mikarhi hinkwayo.

Ina tinguluve ti nga ha tekiwa tanihi swifuwo swo olova ku swi fuwa loko ku ri na vuhlayiseki lebyi faneleke swakudya leswi ringaneleke na ndhawu leyi yi baseke ti kuluka hi ku hatlisa ti humesa nyama yo olova naswona ti kota ku hanya kahle eka tindhawu to hambanahambana.

Tinguluve ti lava swakudya leswi nga ni ntikelo wa swakudya swa nkoka leswaku ti kula hi ku hatlisa naswona ti tshama ti ri na rihanyo lerinene swakudya leswi faneleke swi katsa ti-protein tanihi nyama ya khwiri swirho swa le ndzeni swa hlampfi kumbe swakudya swa swiharhi leswi vumbiwa mhaka hi protein.

Ku phamela tinguluve masalela ya swakudya swa le kaya swi nga vonaka swi olova naswona swi nga hunguta switirhisiwa kambe a hi mianakanyo leyinene ngopfu ngopfungopfu loko masalela wolawa ma nga ringaneleki hi swakudya swa nkoka masalela ya swakudya ya nga ha va na mafurha yo tala munyu kumbe swipfuno leswi nga pfilunganyekiki leswi nga vangelaka mavabyi eka tinguluve.

Swipfuno swa vufuwi bya tinguluve hileswaku tinguluve ti humesa mali hi ku xavisiwa ka nyama swilo swa le ndzeni kasi hi hala tlhelo nyama ya tinguluve yi na ti-protein to tala swinene naswona yi tirhisiwa ngopfu eka swakudya swa vanhu kambe leswi swo biha swa vufuwi bya tinguluve hileswaku tinguluve ti nga khumbeka hi mavabyi yo fana na swine flu leswi nga ha vangaka ku lahlekeriwa hi tinguluve.

Vufuwi bya timbuti byi na swipfuno swo hlawuleka loko byi pimanisiwa na vufuwi byin'wana bya swifuwo. Timbuti ti kota ku hanya kahle ni ku kula na ku humesa vuhumelerisi enhoveni leyi omeke leswi endlaka leswaku vufuwi bya tona byi tikeriwa ngopfu eka tindhawu leti nga ni mati yo tala. Masi ya mbuti i ya nkoka swinene hikuva yi olova ku nwiwa hi vanhu vo tala ngopfungopfu lava nga ni swiphiqo swa ku nwa masi ya khume.

Ku hambana exikarhi ka mbuti na nyimpfu hileswaku mbuti yi na nhlonge leyi nonakaka naswona yi na misisi yo leha yo oma kasi nyimpfu yi funengetiwe hi voya byo tala byo nonoka mbuti yi na tinhlana leti languteke ehenhla kasi nyimpfu tinhlana ta yona yi ti langute etlhelo.

Ndzi nga tsakela ku kurisa tihuku ta nyama tanihileswi tihuku leti ti kula hi ku hatlisa naswona ti humesa nyama yo tala hi nkarhi wo koma. Leswi swi ta ndzi pfuna leswaku ndzi kuma mali yo chavisa yo hlamarisa hi nkarhi wo koma hambiswiritano tihuku leti ta lava swakudya swo tala vutshunguri lebyi tiyeke na ndhawu yo ringanela leswaku ti kula hi ndlela leyi faneleke.

Ina tihuku ti nga tisa mali yo tala epurasini loko vufuwi bya tona byi lawuriwa hi vutlhari. Tihuku ti na vuhumelerisi lebyi hatlaka ti veka matandza dyandza nkarhi na nkarhi naswona tihuku ta nyama ti kula hi ku hatlisa leswi endlaka leswaku vufuwi bya tona byi nga humesa mali hi nkarhi wo koma.

Swakudya swa nkoka leswi lavekaka eka tihuku leti vekaka matandza swi katsa ti-protein leti nga na nkoka swinene eka ku aka masalela ya miri ni ku seketela ku veka matandza xikan'we na calcium leyi pfunaka ku aka makapu ya matandza.

Ku fuwa tihuku swa olova tanihileswi tihuku a ti lavi ndhawu yo tala kumbe switirhisiwa swo durha ekusunguleni xin'wana tihuku ta nyama ti kula hi ku hatlisa naswona leti vekaka matandza ti sungula ku veka matandza hi nkarhi wo koma.

Swakudya swa nkoka swa tihuku ta matandza swi katsa ti-protein leti ti pfunaka ku aka masalela ya miri ni ku seketela ku veka ka matandza hi ku engeta calcium na phosphorus xikan'wekan'we na ti-vitamin leti pfunaka ku mona calcium no tlhela ti engeta rihanyo ra mahlo na swirho swa tihuku.

Leswi a swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi karhatekile ni ku hlundzuka tanihileswi swi leswi swi fana ni ku lahlekeriwa hi vuhumelerisi lebyi ndzi tirhaka swinene ku byi kuma naswona swi nga vonaka onge muakelani wa mina a nga na xichavo eka ntirho wa mina kambe ndzi nga ringeta ku langutana na xiyimo hi kurhula ku vula ku vulavula na yena hi ndlela ya xichavo ku hlamusela leswaku matandza lawa i ya mina ni ku kombela leswaku ku va na ntwanano wa ku hlayisa swifuwo swa mina.

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu yi katsa ku basisa ndhawu ya tihomu nkarhi na nkarhi hi ku hunguta mikoka ya mavabyi swi hoxa mati ni swakudya swi fanele swi hlayisiwa hi ndlela yo tenga hi ku engeta ku nyika swakudya leswi ringaneke swakudya swa kahle swi tiyisa masocha ya miri ya tihomu swi endla leswaku ti kota ku lwisana ni mavabyi.

Ku xava homu i xiboho xa vutlhari ku hunguta ndlala ku nyika vana swakudya swa nkoka naswona ku ku pfuxa vutomi bya khale ndlela ya khale yo senga masi ya homu a yi ri ya nkoka swinene ematikweni yo tala naswona a yi fambisana ni ku hlayisa swiharhi ku basisa ni ku endla masi wu va wa nkoka vanhu va khale a va kumeka va senga masi hi ku tirhisa mavoko ku senga hi mavoko ku lava ku khoma mavele hi voko u tshikela masi hi ku pfukala ni ku pfuleka voko hi ndlela yo rhumba.

Huku yi hluviwa masiva ya wona hi ndlela yo tirhisa mati yo vila laha mati ma faneleke ma hisisiwa leswaku wu kota masiva hinkwawo ma ta suka hi mfanelo.

Masi ma pfuna ngopfu eka miri wa vanhu ngopfungopfu eka vana masi i xihlovo xa swakudya swa nkoka leswi endlaka leswaku miri wu kula kahle ni ku tirha hi ndlela leyi faneleke eka vana masi wu kulisa marhambu wu kulisa meno wu tlhela wu kulisa swirho swa miri kasi eka vanhu lavakulu masi wu wu tiyisa marhambu wu tlhela wu aka misisi.

Vanhu va khale a va kholwa leswaku homu leyi nga landzeleriwa ku nga homu leyi nga endliwa swikhongelo swa ndzhaka kumbe leyi nga nghenisiwangiki eka swikhongelo swa ndyangu a yi nga ri ya nkoka ntsena kambe a yi nga ri ya vutomi lebyi tiyeke leswi swi endla leswaku ku dlayiwa ka yona ku voniwa tanihi ku dlayiwa loku nga hlawulekangike ku nga ri ku dlayiwa ka nyama ntsena kambe ku dlayiwa ka xirho xa ndyangu kumbe xivumbeko xa moya.

Munhu loyi a faneleke ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini i nhloko ya muti leswi swi ya hileswaku ku yevula nhlonghe swi voniwa tani hi ku vula mianakanyo ya ximoya ku yevula nhlonghe swi voniwa tanihi ku vula mianakanyo ya xifuwo ku endla leswaku nyama yi amukeriwa hi vakokwana.

Ku susa mavoya ya swiharhi loko swi dlayiwa swi endliwa nyama i ntirho wa nkoka swinene eka mindhavuko yo tala ya vaAfrika hikuva swi fambisana ni ku hlawula leka ka nyama kurhula ka moya ni ku amukeriwa hi vakokwana leswi swi tlhela swi tiyisisa leswaku nyama yi va yi basini loko yi lava ku endliwa nyama.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna swinene ku engetela mbuyelo wa swibyariwa hi ndlela yo kongoma ngopfungopfu eka vurimi bya nkarhi wa sweswi leswi swi endliwa hi ku nyika swibyariwa swakudya swa nkoka leswi swi nga kumekiki hi ku ringana eka misava ya ntumbuluko.

Vuyelo bya manyoro ya tikhemikhali bya nkarhi wo leha eka rihanyo ra misava byi nga hava byo biha loko ma tirhisiwa hi ku tlula mpimo naswona swi khumba swilo swo tala swa ntumbuluko vuyelo ra kona ro biha bya nkarhi wo leha byi nga ha katsa ku hunguteka ka swilo swa ntumbuluko ku onhaka ka vumbiwa bya misava xikan'we no na ku cinca ka PH ya misava.

Tanihi murimi loko ndzi lava ku teka xiboho eka manyoro lama ndzi faneleke ku ma tirhisa ndzi nga hlawula manyoro lama ma endliweke ekaya tanihileswi manyoro lama ndza ta ndzi pfuna ku hlayisa rihanyo ra misava ku seketela switshongo swa ntumbuluko xikan'we na ku hunguta ku onhaka ka ntumbuluko.

Vanhu va nga ha tirhisa matluka lama omeke xikan'we na masalela ya swakudya swa Xitsonga ku endla ya le kaya.

Loko ndzi anakanya ndzi ri murimi ndzi nga titwa ndzi karhatekile kambe na ku anakanya hi vuswikoti byo tumbuluxa leswi swi nga vanga ku cinca lokukulu eka ndlela leyi ndzi endlaka vurimi ha yona ngopfungopfu loko ndzi ti tshege ngopfu hi manyoro ya tikhemikhali ku kurisa swibyariwa swa mina.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna ngopfu van'wamapurasi ku sirhelela swibyariwa swa vona hi ndlela to tala leswi swi endla leswaku mbuyelo wa vurimi wu engeteleka ku hunguteka ku lahlekeriwa hi swibyariwa ni ku antswisa vuyelo bya swakudya.

Vuyelo byo biha lebyi tikhemikhali to dlaya switsotswana ti nga na byona hileswaku ku onhaka ka misava ku khukhuriwa ematini ku lahlekeriwa hi mbangu xikan'we na ku moya.

Loko ndzi ri mulweri wa mbango ndzi vulavula na van'wamapurasi ndlela yo khorwisa yi fanele yi va ya ku twisisa ku seketela ni ku kombisa vuyelo bya nkarhi wo leha van'wamapurasi va lava ku sirhelela swibyariwa swa vona kambe va nga tlhela va dyondza leswaku ku hunguta tikhemikhali swi nga va pfuna hi ndlela yo antswa.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali swi nga humelela swilo swo hambana ku katsa ku cinca ka mbuyelo wa swibyariwa ku antswisa ka mbango ni ku lava tindlela to tumbuluxa.

Ku tirhisiwa ngopfu tikhemikhali ta vurimi ku katsa ti-pesticides, ti-herbicides na ti-fertiliser swi nga vanga swiphiqo leswikulu eka mbangu loko swi nga lawuriwi hi vutlhari leswi swi khumba rihanyo ra misava mati moya ni vutomi bya swivulelo swa ntumbuluko.

Misava yi fana ni xinkwa xa xixika loko u yi chela swilo swo vava nkarhi hinkwawo yi nga ha swi koti ku kurisa swibyariwa tikhemikhali ti nga dlaya swilo leswi pfunaka misava ku tshama yi tiya.

Loko van'wamapurasi va cincela eka tindlela ta vurimi leti nga onhiki ntumbuluko ku nga organic farming kumbe regenerating agriculture swi nga ta khumba vuhumelerisi bya swakudya na mixavo hi tindlela to hambana ku titshega hi ndlela leyi nga cinca ku endliwaka ha yona.

Swivangelo leswikulu leswi endlaka leswaku van'wamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya manguva lawa swi fambisana ngopfu na ku lava mbuyelo wa xihatla ku lwisana ni switsotswana ni ku tlakuka ka ti mpfuno ta swakudya.

Loko ndzi anakanya ndzi ri murimi la nga na purasi lerikulu ndzi nga tirhisa tikhemikhali hi vutlhari leswaku ndzi engetela vuyelo bya mina kambe ndzi nga endla tano hi ku anakanya hi vuyelo bya nkarhi wo leha rihanyo ra misava ni timali ta vurimi.

Loko tikhemikhali ta vurimi ti durha ngopfu van'wamapurasi va nga tirhisa switshunxo swa ntumbuluko ni tindlela ta vurimi byo lulama ku hlayisa mbuyelo wa le henhla wa swibyariwa handle ka ku titshega ngopfu hi switirhisiwa swa sayense leswi swi nga pfuna ku hunguta timali ku sirhelela mbango ni ku tiyisa rihanyo ra misava.

Vinyo ya hina yi kumeka eka tindhawu to hlawuleka eAfrika-Dzonga naswona hi rhumela eka matiko yo tala emisaveni hinkwayo kusuka Europe ku ya eAsia leswi swi hi endla hi tinyungubyisa hikuva hi kombisa nyiko ya misava ya hina eka misava hinkwayo ndzi mirhamba leswaku mi ta endzela purasi ra hina mi ta famba exikarhi ka mindyangu ya ma dirayivha mitwa mavumba bya misava mi tlhela mi n'wa vhinyo leyi endliweke hi mbilu ni rirhandzu leswi hi swi endlaka a hi ku xavisa ntsena i ku navela misava nyiko leyi nga faneriwi hi nchumu.

Eka tindhawu to hisa to tlhela tinona tanihi Limpopo ndzi nga hlawula ku byala swimilana leswi swi tsakelaka dyambu ni misava leyi nga ni vumba lebyi hlayisekeke ndzi nga byala matsavu yo tani hi matamatisi swipinichi tibetiruti tanihileswi swimilana leswi swi tirhisa manyoro kumbe swi lava dyambu ro hisa swinene leswi swi nga endlaka leswaku ndzi hlawula swimilana leswi hileswaku maxelo ya Limpopo ma hisa naswona ma oma ngopfu hi nkarhi wa ximumu leswi swi pfuna swimilana leswi swi tsakelaka dyambu.

Ndzi nga hlawula timanga ta Valencia hikuva i rixaka leri tiviwaka ngopfu eAfrika-Dzonga ngopfungopfu eLimpopo naswona i ti rhandza maxelo yo hisa ni dyambu ro tala leswi ndzi faneleke ku swi tekela enhlokweni loko ndzi byala timanga leti endhawini ya le Valencia i nkarhi wa ku byala ndzi nga byala hi nkarhi wa ximumu ku fikela ekusunguleni ka xixika leswaku timanga ti kota ku buka hi nkarhi wa le etin'hwetini loko ku ri ni dyambu ro tala.

Loko mati ma ri tsandzwa ku hlengeletisa mati hi ndlela yo tlhariha i ya nkoka leswaku tihomu ta nyama ti kota ku kula kahle ku nonisa ni ku va ni rihanyo lerinene leswi i tindlela leti ndzi nga ti tirhisaka ku hlengeleta mati ya mpfula ndzi nga veka mati eka mathangini ya mati kumbe swibye leswikulu ekusuhi ni tiyindlu ta tihomu leswaku ndzi kota ku khoma mati lama humaka eka maribye ya mati ya mpfula i mahala naswona loko ma hlayisiwa kahle ma nga tirhisiwa ku nwisa tihomu nkarhi hinkwawo.

Malume ku hlayisa swifuwo swa wena swi nga ri ntsena ku nyika swakudya ni mati ku tlhavela swifuwo i xiphemu xa nkoka swinene xa ku sirhelela rihanyo ra swona ni ku tiyisa mbuyelo wa swona leswi u nga ha swi endlaka swa nkoka swi nga ha katsa ku sivela mavabyi ku tiyisa rihanya ra ntlhambi ku engetela mbuyelo wa vuhaxi xikan'we na ku landzelela milawu ya vuhaxi bya swifuwo.

Ku sivelela ku hangalaka ka mavabyi ndzi nga pfala purasi eka vanhu ni swifuwo leswi nga riki swa kona ku fika loko vuvabyi byi lawuriwile ndzi nga tlhela ndzi tshika ku rhurhisa swifuwo ko suka kumbe ku ya eka tindhawu tin'wana handle ka mpfumelelo wa dokodela wa swiharhi.

Malungani ni masengelo lamanene ya masi vatirhi va fanele ku landzelela magoza lama landzelaka leswaku masi ma tshama ma basile naswona ma nga ngheniwi hi switsongwatsongwana ku basisa ndhawu yo sengela ku basisa vatirhi ni switirhisiwa ku basisa tihomu xikan'we na ku hlayisa masi.

Magoza yo senga homu hi ndlela yo basa ni ya kahle xo sungula u fane u lunghisa ndhawu ni switirhisiwa xa vumbirhi u fanele ku basisa mavoko ya wena xikan'we na mavele ya homu xa vunharhu u fanele ku kuma ndhawu yo tshama kahle xa vumune u fanele ku senga hi mavoko xa vunharhu u fanele ku hlayisa masi hi ku hatlisa endzhaku ma ka masengelo u fanele ku hlayisa masi eka ndhawu yo titimela leswaku ku nga andzisiwi ti switsongwatsongwana.

Ntsengo wa tihuku leti hluviweke wu tlakuka hikuva ku hluva huku swi lava ntirho wo tala switirhisiwa swa nkoka ku hlayisa rihanyo ra swakudya ni ku paka hi ndlela yo sirhelela leswi hinkwaswo swi endla leswaku tihuku ti fika eka n'wina swi ri swi basile swi tiyisekile naswona swi lunghekile ku swekiwa.

Leswi ndzi faneleke ku swi kambela kumbe ku swi languta eka mbewu ndzi nga se byala swi katsa vukona bya vutomi ku basa ka mbewu ku oma ka mbewu xikan'we na na sayizi ya mbewu na ndzi fanele ndzi tlhela ndzi kambisisa kahle loko mbewu yi pfumaleka mavabyi leswi swi nga humelelaka loko mbewu yi nga kamberiwi hi ku hetiseka swi nga ha katsa ku mila ka mbewu ku nga ringananga ku hangalaka ka mavabyi ku lahlekeriwa hi nkarhi ni mali xikan'we na ku hunguteka ka quality ya mbuyelo.

Crop rotation i yin'wani ya tindlela ta kahle swinene ta vurimi naswona yi tele hi vu kahle loko yi landzeleriwa kahle na maendlelo ya swa agriculture ya nkarhi wa sweswi leswi hi swilo swa nkoka leswi hi endlaka leswaku yi pfuna swinene yi antswisa rihanyo ra misava yi tlhela yi lawula switsongwatsongwana ni mavabyi xikan'we no hlayisa moya ni mati emisaveni hi ku hi ku engetela yi tlhela yi engetela mbuyelo wa swibyariwa.

Ku cinca ka maxelo ku ni nkucetelo lowukulu eka nsirhelelo wa swakudya ku tiyiseka leswaku vanhu hinkwavo va na swakudya leswi eneleke leswi nga basangiki naswona swi ri kona nkarhi hinkwawo ni mphakelo wa swakudya ku kumeka ka swakudya emarhavini emakete ni le ka vanhu ndlela leyi ku cinca ka maxelo ku khumbeka nsirhelelo wa swakudya ku hunguteka ka ntshovelo ku onhaka ka swibyariwa hi maxelo yo biha ku cinca ka nkarhi wa ku kurisa xikan'we no andzisa na ku andzisa ka mavabyi ni switsongwatsongwana.

Ina vatirhi va le mapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle tanihileswi ku landzelela milawu ya rihanyo ni vuhlayiseki va tirhisa swiambalo swo sirhelela va hlantswa mavoko va hlayisa ndhawu yo tirhela yi tshama yi basile leswi swi nga ha engeteleka laha ku tirhisa switirhisiwa hi ndlela yo hlayisa va swi tirhisa hi vutlhari va swi hlayisa leswaku swi tshama swi tirha kahle leswi swi hungutaka ku onhaka ni ku vavisa vanhu van'wana.